Ngokoluvo lwam phakathi kwebhasi neteksi, ibhasi ndicinga yeyona ikhuselekileyo kuba yeyona ithatha ixesha endleleni kwaye ayibaleki kakhulu. And amazinga, amathuba woba ingafumana ingozi mancinci kunamathuba wengozi anokwehlela abahambi beteksi.

Ngokoluvo lwam phakathi kwebhasi enedekha enye nebhasi eneedekha ezimbini, ndicinga ukuba eyona ikhuselekileyo kunenye yile ineedekha ezimbini. Kuba le ineedekha ezimbini inomthwalo omninzi kwaye ayibalekeki ngesantya esiphezulu ukogqitha le inedekha enye ngenxa yomthwalo eye isindwe nguwo.

Ndingacela ukuba lingakhona na ithuba lokukhawuleza ndiyokulanda ikhadi lebhasi. Okanye ukuba alikho ndingacela ukuba abanawundinceda ndihambe ndiphangele, ndithi nxa sibuya emsebenzini ndililande ndikwazi ukuba ndibabonise ikhadi lebhasi.

Ukuba ndiqala ukukhwela ebhasini ndingazama ukuthetha nomqhubi webhasi ndimcacisele ukuba ndiyaqala ukukhwela ibhasi ukuya emsebenzini kwaye bendingazi ukuba akubhatalwa ngamali. Ndicele ukuba ndingenza njani ukuze sifumane isisombululo sale ngxaki ndinayo, ndibone ukuba angandinceda kanjani.

Ndingamcebisa ukuba kulungile ukusebenzisa ibhasi ukuya etawuni phakathi evekini, edolophini, kuba kunokhuseleka okuphezulu kwaye akukho ubuqhophololo ngenxa yoba akubhatalwa ngamali, kubhatalwa ngekhadi lebhasi.

Ndingaziva nibhidekile kuba ndiqhele ukuba ibhasi idla ngolibamba ixesha kodwa ndingazama ukuphola ndicingisisise kuba izawube iqala ukwenzeka le nto. Kwaye ndingazama ukuba ndithethe nomqhubi webhasi ukuba iinto iimpazamo ezinje aziqhelanga ukwenzeka. Ingaba ingxaki ikhona na kuba kuye kwanamhlanje yanomehluko?

Ndingazama ukuzithoba kuba ndingabe ndiziva ndibhidekile kodwa ndingazama ukuthetha nomqhubi webhasi ndimbuze ngesisombululo esinawufikelela kuso ukuze ingaphinde yenzeke le nto eyenzeke kule mini kuba izawube iqala.

Ukuba ndingakule meko ndingazama ukubuza kumqhubi webhasi ukuba ndingenza kanjani xa kukho le meko. Ukuba asifumani sisombululo ndingazama ukuza ukukhwela itekisi kuba kuzawube kugcwele ngale mini.

Ukuba sele ndisendleleni ndisebhasini ibe ingahambi ngale ndlela ndihamba ngayo, ndingazama ukuthetha nomqhubi kwaye ndicele isisombululo esisiso ukuba angandinceda ngaluphi na uhlobo ukuba ndifikelele kule ndawo ndiya kuyo.

Ndingaziva nibhidekile ukuba ndingazufika kule ndawo ndiya kuyo kodwa ndingazithoba ndicele umqhubi ukuba asikho na isisombululo esokuba ndiyofikelela emsebenzini anondinceda ngaso. Ndive ukuba angandinceda kanjani.

Kubalulekile kakhulu okukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo kuba ibhasi iye ithathe ixesha endleleni kwaye xa ingalibambi ixesha efika ngalo kungenza ukuba ufike leyithi kule ndawo uya kuyo. Kanti ukuba ibiphume kwangexesha, ibilibambile ixesha, ubunokwazi ukufika kwangethuba.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo kuba izawukwenza ukwazi ubeka ixesha loyofika kule ndawo uzawube usiya kuyo kuba ibhasi ithatha ixesha nxa isendleleni. Xa uwulazi ixesha ephuma ngalo, ilibambile, uyakwazi ukubeka ixesha ozawufika ngalo.